Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ka bontsi, mo go boneng tiro ka gonne mo sejanong ditiro di beiwa mo mafaratlhatlheng. Mme gape le go apply-a go batla gore motho a be a apply-a mo mafaratlhatlheng. Mme seo ba se tlhoka data. Ke ka moo batho ba amegang ka teng ka gonne motho o ka ba sena letlole la go reka data, ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng e ka nna bo makgolo a mararo. Ka gonne ke berekisa Wi-Fi e leng gore ke duela makgolo a mararo mo kgweding. Data e ga e fele ke e berekisa kgwedi yotlhe. Mme fa o le motho o tlamehile o shebe gore data e o e tsayang a ya go tshwanela ka gonne e ke e berekisang e ke kgona go e berekisa fela fa ke le mo lapeng ga ke tswa mo gae ga e sa tlhole e bereka.

Data ya di-gig-e di le masome a marataro mo kgweding, ke yone e ka intumedisa ka gonne ke dirisa data le mo thelebišeneng. Mme ke ka itumela fa e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi le kgwedi.

Fa thekenoloji ya five G e nna teng e ka fetola tshedimosetso ya mogala mo bathong ba le bantsi. Ka gonne go raya gore difounu tsa rona di tla be di bereka ka bonako mo inthanete. Seo se ka re thusa go dira ditiro tsa rona mo inthaneteng ka bonako. Mme ga pele ba ba batlile ba, be re dipatlo tsa tiro mo inthanete tla ba thusa thata.

Go tsenya data mo mogaleng o tshwanetse o reke data kwa lebenkeleng kgotsa o reke airtime kwa lebenkeleng. Mme o tle o o e fetole go nna data ka go berekisa dinomoro tse dirileng kgotsa o ka ithekela data ka banka mo mafaratlhatlheng.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako ke ka be ke sena ka mokgwa o mongwe nka dirang ntleng le go reka data e nngwe. Mme fela gore data ya ka e bolokege ke sheba di-special-e tse di-network-e tse di farologaneng di tle di nne le tsone tsa di-data. Tse dirang gore ke somarele tšhelete fa ke reka data. Mme ka moo le nna fa ke reka data ke itekanyetsa selekano se ke itseng gore se ka ntekana kgwedi yotlhe.